Re hloka ditadium tse bolokehileng, tse bileng di na le tshireletso. Re hloka mabala a dipapadi a tshwanang le lebala la papadi ya bolo, papadi ya banana ya netball-o. Re hloka le moo re ka ikwetlisang teng, le moo re ka ithutang ho tola e leng ho swim-a ka senyesemane. Re hloka le mabala a mangata a dipapadi tse fapaneng. Re hloka le moo batho ba phelang ka boqhwala, ba ka kgonang ho ikwetlisa teng le bona.

Batjha ba bangata ba leng dipapading, ba tlohella taba ya ho, ho kena dinthong tse fosahetseng tse tshwanang le tsona di thethefatse, ho utswa, ho bolaya kapa tsona tsa peto. Hoba nako e kgolo le e nyane ba dula ba le dipapading, moo nako ya bona ba e qetang teng ka dinako tsohle. Ka seo, diperesente di ka fokotseha haholo tabeng ya batjha ba sebedisang dithethefatsi, kapa bona ba utswang setjhabeng, kapa bona ba ho, ba peto.

Mathata ao batho ba, ba ratang ho baka dikuku, ba nang le ho hlahella ke hona nakong eo ba rekisang dikuku. Ke hore ba ka fumana ba kopane le batho ba tletlebang ka hore dikuku tsa bona di na le tswekere e ngata, ha o hore dikuku tsa bona ha di na tswekere. Ha hore e mong o tla ba hlaha a re, dikuku di shota ntho e itseng le e itseng, kapa ntho e itseng le itseng e ngata. Batho ba bang ha ba je mahe, ka hoo, ha ba rate dikuku tse nang le mahe. Ha o re e mong o tla be a tletleba ka hore tjhelete ya dikuku e phahame haholo, ka dikuku tse nyane. Ke mathata ao ba ratang ho kopana le ona, haholoholo nakong eo ba rekisetsang setjhaba.

Re tlilo bapala dikarata kajeko, ke kopa le duleng hantle. Ke tlo tjhofa dikarata, e be ke neha o mong le mong dikarata tse hlano. Molao wa dikarata tseo ho tlo bapala ke hore, dikarata di hlano, tse pedi tlamehetse di tshwane tse tharo tlametse di tshwane. Ha o le jwalo, o tla be o hapile dikarata, e leng hore o tla be o win-nne ka senyesemane.

Ho ya ka pono ya ka ke hore, hore ho ka ba na le di-club makeisheneng a rona ke hore, moo di-club di leng teng, ho bane le batho ba katang, e leng ona ma-security tsatsi le tjhabang le le dikelang. Ka ha ho na le batho ba moo, ba lo senya ntle le lebaka kapa ba nke tsona disebediswa tseo, ba lo di rekisa moo ba di rekisang teng.

Ke hore dipapadi di ntlafatsa mmele wa ngwana. Ngwana a bane le boitshepo le hore a ithute hore nako e tshwarwa jwang, e leng time management. Hobane o tla be a tseba hore ka nako e itseng ke nako ya papadi, tlametse e be ke le moo ka nako eo. Tse ding tsa dintho ke hore, e matlafatsa moto skills, hore ngwana a kgone ho improver-a moto skills tsa hae. Tse ding ke hore ngwana o kgona ho matlafatsa dikamano tsa hae pakeng tsa batho bao a tlabeng a bapala le bona. Le hore ngwana a qetella a itshepa, ho seo a se etsang.

Ke bona bakwetlisi ba mose ho mawatle, ba le betetshana ho feta bakwetlisi ba mona Afrika Borwa. Ka ha o tlisa seo a se tsebang e leng knowledge ka senyesemane, ho tla ntlafatsa sehlopha sena. Bona ha jwale sehlopha sa Kaizer Chiefs, se ile sa win-a Nedbank cup ho feta matsatsi ana a, a, a setseng a bapala ho sona.

Bohlokwa ba dipapadi dikolong, ke hore ngwana o kgona ho ithuta. A sa ntsane a le monyane hore papadi e itseng e bapalwa jwang. Ebile e mo fa monyetla wa hore e be yena ya ka sehlohlolong nakong eo a yang dikolong tse le tse phahameng. O kgona ho kenela tsona dipapadi tsa dikolong moo tse phahameng. E be jwale o kgona ho bapala, o kgona ho bapalla tsona di, di, di tournament tse bang di tla be di , tla be di tshwarelwe le dikolo tse ding tse fapaneng. E be jwale o emela sekolo sona sa ha bona, seo a kenang ho sona se phahlameng.